Balemirui ba tshwanetse go diragatsa dithulaganyo tse di nonofileng tsa terata, go dirisa maano a tshireletso ya dijalo le go akanyetsa thekenoloji tse di tsweletseng jaaka difafatsi tse di dirisiwang, ke motsamao, bogolosegolo ka letloa la terata kgotsa magora a motlakase, go dira sekgoreletsi sa mmele kgatlhanong le diphologolo, disenyi le bogodu jo bo ka nang teng. Mananeo a tshireletso ya dijalo go akaretsa taolo ya disenyi le malwetsi a botlhokwa go netefatsa thobo e e itekanetseng.

Go fokotsa tlhaelo ya metsi mo balemiruing, go atlanegisiwa mokgwa o tsepamisitseng mogopolo mo kutulometsi, go nosetsa ka tsela e e nang le matswela le dijalo tse di kgonang go emelana le komelelo. Se se tla thusa balemirui go emelelana kgotsa go ipakanyetsa dintlha tse di ka nang teng tsa tlhaelo ya metsi mo isagong, go aga nonofo kgatlhanong le komelelo le fa go solofetse pula e maatla.

Ditamati di jalwa ka go simolola dipeo mo ntlong, go di jalela kwa ntle, fa e le dipeo tse dinnye le go di naya lesedi le le lekaneng la letsatsi, metsi le dikotla. Kotulo e akaretsa go kgetlha ditamati tse di butswitseng go tswa mo mofeineng fa di na le mmala, o tletse mme di le boletanyana.

Go laola bontsi jwa mae go tswa mo kgwebong ya me e golang ka bonako, ke rulaganya go farologanya, di-chanel-e tsa thekiso. Go tlhama dikumo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng jaaka mae a apeilweng le dithoto tse di bakilweng, go rekisa ka bontsi le ka bontsi, le go nna teng mo internet-eng gape ke tla tshwara maitemogelo a polasi go ya ko tafoleng, ke dirisana le dikgwebo tsa selegae le go neela mae a feteletseng go ba ba tlhokang. Ka go diragatsa mekgwa e e tswelelang, ke tla fokotsa leswe le go netefatsa kgolo e e tswelelang ya kgwebo.

Morwalela mo ditseleng o ka baka tlhakatlhakano e kgolo, go akaretsa le tshenyo ya dikoloi, ditiego le dikotsi mo badirising ba tsela. Go fokotsa ditlamorago tsa morwalela mo dipolasing, balemirui ba ka dirisa di tomagano tse di jaaka go aga dikhuti le dikepe, go tokafatsa dithulaganyo tsa kelelo ya metsi le go tlhopha dijalo tse di kgonang go emelana le morwalela.

Ke mekgwa e malwa ya go tlosa letlalo la diphologolo, go akaretsa go ntsha letlalo ka diatla, go tlosiwa ka metšhini, go fisiwa le go ntsha moriri, go dira sentle go ikaegile ka mofuta wa phologolo, boleng jwa letlalo le di dirisiwa. Mokgwa mongwe le mongwe o na le melemo le dikotsi, mme tlhopo ikaegile ka selekanyo sa tlhagiso, mofuta wa phologolo le boleng jwa setlhagiswa jo bo batlegang.

Go baakanyetsa mmu go lema, o simolola ka go dira diteko tsa maemo a dikotla tsa ona le pH, go tswa foo, tsenya di-body jaaka manyoro kgotsa motshotelo, go e humisa, go dirisa tillage, go repisa mmu, go tokafatsa, go tsenya mowa le kelelo ya metsi, tshela menontsha jaaka go tlhokega, go rulaganya thefosano ya dijalo, go tshegetsa boitekanelo jwa mmu, mme o akanyetsa go khurumetsa, go boloka bongola le go gatelela meforo. Dikgato tse, di thusa go tlhama tikologo e nonneng le e nang le dipoelo tsa go gola.

Mengwe ya merogo e e jalwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe e akaretsa ditapole, ditamati, dieie le mmidi o monate. Merogo eno, e ratwa thata ka ntlha ya go kgona go apaya ka ditsela tse di farologaneng, go nna le dikotla le go lengwa bonolo.

Go dijalo tse di jalegang bonolo tsa ba ba simololang. Malome a ka akanyetsa go jala merogo jaaka dinawa, digwete, di-reddish, lettuce-e, khabetšhe le ditamati. Bogolosegolo mo dikgweding tse di tsidifetseng, dikgakologo le letlhabula. Merogo ya paka e e bothito jaaka ditamati, dipepere le dikomkomere. Dijalwa sentle fa mmu o thutafatse kwa bokhutlong jwa dikgakologo le selemo.

Gantsi jam-e e e itiretsweng kwa gae, e fresh-e, e monate ebile ga e bontshe thata, go feta e rekilweng kwa mabentleleng. E na le tatso ya tlholego ya maungo, jaaka perekise le fa go ntse jalo, jeme e mo makoti-koting ka kakaretso, e nna lobaka lo loleele ka ntlha ya mekgwa ya go boloka ya kgwebo. Jam-e e itiretsweng kwa gae, e tswaletswe sentle le yone, e ka nna nako e telele fela ga ntsi e na le botshelo jo bo khutshwane jwa shelf-o fa e sa bolokwa sentle.

Diphologolo di dule di itekanetse, borra dipolasi ba tshwanetse go di tlamela ka metsi a phepa, dijo tse di nang le dikotla le mafelo a phepa a bonno, ba tshwanetse go enta diphologolo, go kgaoganya tse di lwalang, go tlhola botsogo jwa diphologolo ka metlha, go laola di-parasite-e le go tila go pitlagana thata. Dikgato tseno, di thusa go thibela malwetsi le go tokafatsa boitekanelo jwa diphologolo le ntšho, tlhagiso ya polase.

Lekala la temothuo la Aforika Borwa le na le seabe se segolo mo ikonoming ya naga, ka go ama kgolo ya GDP, go tlhola ditiro le ditlhwatlhwa tsa dijo le fa seabe se se tlhamaletseng sa lekala mo GDP se le senye ditlamorago tsa lona tse di sa tlhamalalo yang go akaretsa le go tlhola ditiro, dituelo tsa thomelontle, dikgolagano le madirelo a mangwe tshireletso ya dijo le thotloetso ya ditshenyegelo ka kakaretso tsa dijo tsa baagi.